Ho hlile ho batla thuso ho bohlokwa, ho bohlokwa ho batla thuso. Empa ke nahana rona batho ba hona jwale re ha rena tsebo hore na ebe re ka sebedisa dintho tse itseng jwang? Kae? Kapa ntho tse itseng di sebetsa ha o le jwang? Mme seo ke nahana re ka se etsa ke ho leka ho ikamahanya le dintho tse tla re thusa like tse tshwanang le bo Google. E ka re thusa hore re tle re tsebe hore na history ya rona e ho kae? Ho hlokeha eng hore re ye moo? Re na le dimmapa tse ka re thusang hona mono Google tsena tsa rona tsena. Re thusa ho bontsha hore o tsamaya le jwang? O tswa le jwang? O ya kae? Ka sepalangwang se feng? Ho nka nako e kae?

Sekorokoro sena monna motswalle wa ka, seo ke se palameng monna ha ke se tshepe. Se ka tloha sa re diha hona jwale. Le mamati a teng a wa, le gear-re tsa teng ntate di wele, ke sekorokoro sa nnete. Ke kopa o tlo nthusa monna o mpatlele thuso mona, ha ke tsebe nka e etsang hore ke tlohe sekorokorong sena. Hai! Sekorokoro sena se kotsi sena, se ka tloha sa re bakela kotsi mona tseleng mona. Ha-ah, ha-ah, ha-ah motswalle wa ka ka o kopa, kopa o tlo nthusa. Haikhona sena ke sekorokoro, korokoro sena sa ha esale. Le difestere tsena tsa teng ha di buleng yoh!

Ke ya dikantorong tsa moo bese eo e dulang teng kapa bese eo e sebetsang, e sebeletsang teng. Ke ilo tlaleha hore ehlile hobaneng ba sa re jwetsa ka nako hore bese e keke be ya kgona ho fihla ka ha re tlwaetse ho tsamaya ka yona? Ke lo hlahlela nyewe kgahlanong le bona hore ke rekile tekete ka tjhelete ya ka, ke emela bese mme ha ke ya mosebetsing. Jwale re tlo etsahala eng? Ha nka tebelwa mesebetsing ho tlo etsahala eng?

Tjhe, nna nka se ba kgothaletse hobane tse ding tsa di e-hailing tsenana ha di sa tshepahala, ha di sa tshepahala. Ba bang ba batho bana ha ba sa tshepahala, ba iketsa eka ke batho ba hantle empa e se batho ba seng hantle. Tjhe, ba kampa ba sebedisa ditshebeletso tsa setjhaba moo di leng teng. Empa bona ba batla e ba batho ba iphetotseng mamenemene, babolai, ba beta. Mme nka se kgothalletse batho ba baholo hore ba tle ba sebedise tse ding tsa dintho tse kareng tseo.

Ke nahana hore sena se ka etsa hore ba, ba batho ba qetelletse ba ba kwala mabenkele ana a bona a di ehailing kapa mabenkeleng ana a bona a di-Bolt, Uber hobane ha o sa tshepahala. Ho bohloko hore o ye o ya mosebetsing o lo batlela bana ba hao borotho. O kgutle ha sa phela. Ke oo bolaile, ba mo thuntse, kapa ke oo ba mo hlabile, kapa ke eo sepetlele, e bohloko. Mme sena ke bona ele se seng sa dintho, tse ding tsa dintho tse etsang hore ke nahane mmuso wa rona o batla o le lesisitheho o batla o le lenama haholo ho leka ho sireletsa batho ba ka reng bana. Ba sebetsang, ba behang ka tsela ena e itseng. E batla e ba bohloko haholo.

Kgwebo e ikgethileng haholo mme ho e nka ho isa makeisheneng ke kotsi ebile ke ho lahlehelwa ke tjhelete. Hobane batho ba lona ha ba rate kore, kapa ha ba ananele dintho tse ntle tse ba di etsetswang, tse kareng bo tseo. Batho ba rona ba batla moo ba ka utswang, batho ba rona ba moo ba ka fumana tjhelete ka pelenyana ka teng or ba lo tjhwatlwa ba lo tsamaya ba utswa dintho tse ding tsa . Yoh! ha-ah, ehlile e ka se be kgwebo e atlehang makeisheneng a rona kgwebo ya bohahlaudi. Jwang kapa jwang e ka se atlehe. Ekaba mola le mola feela moo e ka atlehang, batho ba lona ehlile ha ba hantle. Batho ba lona ba letsoho.

Tlohella ho utswa dibaesekele tsa rona ntate, tlohella ho utswa dibaesekele tsa rona. Hobane re di reka ka tjhelete tse boima, re di rekela bana ba bo rona, re di rekela rona hore re tle re tsebe ho phetha mabaka ka tsona. Wena wa tla utswa o dibaesekele tsa rona. Re tla o isa mane police station-e ba o kwalle monna o tsamaye. Wa bona ra kgalemela la ho qetela, ra o fumana hape kapa hore hwa ba le baesekele e nngwe e nyamelang hape re tlo tseba hore ke wena. Mme re tla o batla be re o fumane lekeisheneng lena. Mme moo re o fumanang teng, re tla o isa police station-e kapa re tla o shapa rona ka bo rona monna. Se ka ba leka wa utswa dibaesekele tsa rona , ra o kopa. Re di reka tjhelete tse boima, ra di sebeletsa tjhelete tsena monna.

Ke ne ke kopa thuso molaodi o mong toropong ke lebile ho ya Bloemfontein-e kwana. Ke le mona Welkom mona ke re ke ya Bloem-o kwana. Hlile ehlile e se motho ya hantle hobane ona sa tsebe ho bua le batho. Mme ke ile e ka nka taba eno e ka isa hoba ikarabellang lekgotleng la bo ra di-taxi hona mono renkeng mono. Ka ba jwetsa ehlile motho ha tsebe ho bua le batho. Athe hona le batho ba bang ba ileng ba mo report-a, e se le batho ba bangatanyana. Mme ba ile ba nka bohato ka yena, ba mo tlosa mono. Ba re a se ka hlola a sebetsa mono, a tsamaye.

Bohlokwa ba ho se nwe jwala tseleng ke hore tsepamo ya hao ya maikutlo le tsepamo ya hao ya pono e dula ele maemong a nepahetseng. Ha o qala ho thetsa jwala, tsepamo ya pono e ya fokotseha. Ha o sa kgona ho bona ka tsela eo o bonang ka teng ha o ntso o le hantle mmeleng pele o nka jwala. Mme ha o qala o nka jwala, o kenya jwala mmeleng wa hao. Tsepamo ya pono e batla e kgutsufatseha, e batla e ba kgutshwane haholo. Mme o tlo etsa diphoso hobane o kganna ka lebelo la tahi, ha ho sa kganna ka lebelo la tsela. Mme seo se batla se tlo ama maphelo a mangata haholo.